Njengomntu ophila nokhubazeko iluncedo kakhulu intoba kufakwe imali yesibonelelo ngeintanethi ngoba ndiyakwazi ukuyibona apha efowunini ndingahambanga ndiye ebhenki ndiyojonga ibhalansi ndixhamleke ngolo hlobo. Futhi ndiphinde ukwazi uba mhlawumbi ndenze amanye ama-payments kwangayo i-intanethi xa imali ithe yangena nam ndiyibonile.

Ndingafuna uncedo kumsebenzi webhanki ndiphinde futhi ndenze inzame yoba ndifunde ndolule ulwazi lwam ukwenzela ngelixa elizayo izinto zibe lula kum.

Kumele bajonge ukuba iakhawunti abathumelo kubo yiyo nyani na abafakanga number ezirongo so that izawuya kule ndawo abafuna iye kuyo. Bajonge futhi kuba efowunini eselfowunini kunee-scams ezininzi, umntu ajonge uba ucofa ilinki erayithi na angacofi iilinki ezirongo.

Ndingatsho ndithi abanye banalo ulwazi, abanye abanalo, kakhulu kakhulu abantu abadala. Iindlela ezingajongwa ukuphuhlisa oku kukuba mhlawumbi kube namaxesha apho kufika abantu basuka mhlawumbi e-bank basuke kwezi ndawo zeinshorensi, ezi ndawo zahlukahlukeneyo bazofundisa abantu ngeendlela ezahlukeneyo zokutyala imali ngeendlela eziseyifu.

I-inshorensi yexeshana iyakwazi unceda xa ngabe ufumene i-emergencies into ubungayilindelanga mhlawumbi ungabanayo neinshorensi yomzi wakho xa kuthe kwafika izikhukhula uzawukwazi ukuncedakala, ufumane ezinye izinto zokunceda.

Kwi-fixed deposit ufaka imali ethe xaxa kanye ukhethe ixesha ezohlala ngayo. Ingaba yi-six months, one year, two years kanjalo kanjalo. Kuthi ke ngoku xa selifikile elo xesha ukwazi ukuyikhupha imali yakho, ukhupha leyaa ubuyifakile seyine-interest ekhoyo.

Njengomzali onabantwana odlala istokfela sokutya ndiye ndincedakala ngolu hlobo, ndiyakwazi ukuthenga ukutya okuninzi ngexesha elinye futhi ngelo xesha kusuke kuwehliswe amaxabiso, especially xa ngabe umntu ezothenga mhlawumbe kuma-warehouses, azothenga in bulk and aseyive ngee-discounts.

Into ethi qatha xa kuthethwa nge-tax free savings account kukuba uyakwazi ukuseyiva imali ixesha elithile ungatekswa yi-government. Kodwa uba ukhe waligqitha elo xesha uyaqala ke ukutekswa. I think iba yi-thirty-six months that you are able to save nalapho akumelanga idlule a certain amount yemali.

Ndingamcebisa ukubana aseyive imali kancinci kancinci ide ifikeleleke kwixabiso elithile ayazi ukuba ukhupha at least half of imali edingekayo ukuthenga indlu and then ke ngoku aqhubeke ngama-installments.

Mama, kaloku umasingcwabane akutsho ukuthi uzawufa. Ukulungiselela ngalaa mini kaxakeka kuba uba asinayo umasingcwabane mhla yafika loo mini sizawubamba siyeka singenalo icebo. Kanti ngoomasingcwabane aba bayakwazi usincedisa. For instance unomasingcwabane wokutya bafike bazise ukutya amaxamba abanye bazise ii-long life ubisi abanye bazise imali. Yonke loo nto izawuncedisa ngalaa mini kaxakeka hayi uba sithi uzawufa wena ngoku anytime soon. Silungiselela laa mini ukanti ayinguwe wedwa esingamenzela nathi singazifaka kumasingcwabane kuba umntu akayazi mini yakhe inini.